Iinthelo ezitjalwako ngendaweni yangekhethu ziinthelo ezakha umzimba.

Iinthelo lezi ezitjalwako zisiza ngokwakha umzimba, zisiza abantu ukuthi badle ukudla okunepilo begodu zibulungela umphakathi imali yokuthi baye emavikilini bayozithenga khona.

Iinthelo ziintjalo ezakha umzimba begodu zivuthwa kusuka ekutjalweni.

Iinthelo ezihlanu engizaziko mahabhula, ama-orentji, amaperegitjhi, ama-strobheli kanye namagrebhisi.

Mina isithelo engisithandako ngithanda ibhanana.

Iinthelo zisiza ipilo yomuntu bona asuthe lula ngaphandle kokwengeza amafutha amanengi emzimbeni. Okhunye kusiza bona zivikela

Kuqakathekile bona umuntu adle iinthelo qobe lilanga ngombana kwenza bona ingqondo yomuntu isebenze kuhle, kwenza ukuthi umuntu angazitholi sele akhuluphele ngokweqileko begodu kunomsoqo ovumako emzimbeni.

Amagama weenthelo ezihlanu

Iinthelo ezihlanu ezimila ebusika, ma-orentji, amahabhula, amaperegitjhi, ikiwi kanye namagrebhisi.

Iinthelo ezifumaneka enarheni yeSewula Afrika kwaphela, yi-amarula, i-kei apula, i-num num, i-wild medlar, i-mobola, i-monkey orange.

Mina ngicabanga bona kulungile ukuthi abentwana badle iinthelo qobe lilanga, ukuze bakhule kuhle begodu bahlale baqinile. Iinthelo zisiza ukwakha umzimba begodu nesikolweni bazozithola sebafunda kuhle, bakhululekile ngendaba yeenthelo

Ngicabanga bona kulungile abadala nabo badle iinthelo qobe lilanga ngombana zizobasiza ekuvikeleni izifo ezahlukahlukeneko, zizokuthuthusa iimpilo yemizimba yabo begodu zigcine nobuqopho buhlakaniphe. Kuyobasiza ukuthi bavikele amagcikwana, kugcine namanzi emzimbeni.

Ibhanana sithelo esidliwako, eside, esigobileko begodu sinesitatjhi esinengi. Isikhumba sakhona silula ukusihluba nawudlako.

Ibhanana malingakavuthwa lihlaza, maselivuthiweko liphuzi.

Ebhananeni kutholakala amavithamini amanengi, njengevithamini BC, ivithamini C nevithamini A.

Ivithamini C etholakala ebhananeni, isiza ukuvikela amanqamuzana womuntu ekulimaleni begodu isiza umzimba womuntu ukumunca iinsimbi.

Iinthelo engingazidla zingakaphekwa, amango aluhlaza, uphopho ohlaza, u-jack fruit, utamatisi nama-plums.

Iinthelo ezikatelela bona uzipheke ngaphambi kobana uzidle, yirabhabhu, ikhwinzi, i-medlar, i-akhi nesithelo se-jathropha.

I-avokhado, ihabhula elihlaza, ikiwi, igwava ehlaza, iphaphaya ehlaza.

Ihabhula elibovu, amatamatisi, igilebhisi ebovu, iwothameloni ne-cherry.

Ihabhula elibovu istrobheli, igilebhisi ebovu, iwothameloni, ikhasibheri.

Ihabhula lenza bona umuntu abe namanzi emzimbeni.

Ngaphandle kwe-Vitamin C, kutholakala ivithamini K ehabhuleni.

Iye, ukutjalwa kweenthelo enarheni yeSewula Afrika kunomthelela omuhle khulu ngombana kuvuleka amathuba wemisebenzi, kuthunyelwa imiqhikizo.

Ama-avokhado, amabhanana, amamengu, amalitjhi, amagwava namagilebhisi.

Iye, zikhona, njenge-papaya.

Iye, ukudla iinthelo ngamalanga kungamgulisa umuntu, ikakhulukazi nangabe kudliwa ngaphandle kokudla okhunye okunomsoqo nofana umuntu anezinye iinkinga zepilo.

Iye, umuntu angakwazi ukuzitjalela iinthelo ekhaya nanoma kunesikhala esincani noma esikhulu. Ukutjala iinthelo ekhaya kuneenzuzo ngoba uthola ukudla okunomsoqo, okutjha begodu kubuye kube msebenzi omnandi nokuzilibazisa.

Ikiwi sithelo esincani, sinjengeqanda, sinebala elinsundu. Ikiwi le, inoboya obuncani esikhumbeni. Mawuyisikako ikiwi, ngaphakathi sinenyama ehlaza, ecwebezelako, inembewu emnyama, encani, edliwako.

I-coconut sithelo esigobekileko esinesigaca esiqinileko ngapakathi esivala imbewu.

Ivithamini le, isiza ukwehlisa umfutho wegazi ngoba yenza imithambo yegazi ivuleke, ngaleyo ndlela ithuthukisa ukujikeleza kwegazi. Iphinde ivuse kancani imisipha yehliziyo.

Umengu sithelo esiphilileko, asinomsoqo, esitholakala ngesikhathi sehlobo begodu sinambitheka kamnandi.

Isiza ukugcugcuzela amasotja womzimba, ukukhiqizwa kwe-collagen nokusiza ukumunca kweensimbi.

Ikhabe sithelo esikhulu esinamanzi amanengi. Linamakhasi ahlaza ngaphandle aneempawu ezinsundu, ngaphakathi linenyama ebovu nanoma ngingathi epinki, inamanzi, ineenhlamvu ezincani, ezimnyama, ezihlakazeke ngaphakathi.

Iinthelo ezidliwako ezitholakala emmangweni, makhiwane asendle, ubhubhubhu kanye umganu.

Igwava, isithelo sedrago, umango kanye nepapaya.

Iinthelo ezingafuni umtjhiso khulu, ma-cherry amuncu, amastrobhelisi, amabheri amnyama.

Ilamule sithelo esinombala ophuzi, linambitheka okumuncu.

Ivithamini leli lisiza ngokusekela impilo yengqondo, isekela impilo yamathambo, okhunye iqinisa amasotja womzimba, ivuselela nesikhumba, isikhumba sibe nepilo.

Umengu uhloma ebusika nekuthomeni kwehlobo ngoba leso sikhathi sehlobo, lapho sinomswakama omnengi kunazo zoke iNingizimu Afrika.

Iswiri lisiza ngokulwa nokuqeda iinhlungu, lilwa namagciwana, liqeda izimuncagazi, lisiza ekudabhiseni ubuhlungu obuhlukeneko.

Amagilebhisi, amahabhula, ama-cherries, ama-raspberry, amaperegitjhi kanye namapanabhula.

Ama-orentji, amahabhula, iphayinabhula, amagilebhisi nomango.

Iphopho lisiza umzimba ukuthi ube namanzi emzimbeni, lipha amandla begodu okhunye lenza umzimba ululame masinyana.

Uvithamini A wenza amehlo ukuthi abone kuhle, uvikela umzimba, wenza ukuthi isikhumba sibe nempilo. Uvithamini C wakha amasotja womzimba, usiza inxeba liphole, wenza inhliziyo enempilo.

Ama-naartjies, kanye nobhontjisi.

Ihlabathi le ibizwa ngokuthi yi-loam, iyi-loam ngombana ihlanganiselwe nemihlobo emithathu yehlabathi ebizwa ngokuthi yisihlabathi, isiliti kanye nobumba.

Iinthelo ezifuna amanzi khulu ukuze zikhule, istrubheli, amapentjisi, ijodo, amakhukhamba namagilebhisi.

Iperegisi sithelo esinoboya obuncani esikhumbeni salo nobuphuzi. Sinenyama ethambileko enamanzi khulu. Sinedumba elikhulu, eliqinileko, elingaphakathi elibizwa ngokuthi itje noma inyongo.

Imirorho yizinto ezifana nemithombo yokuzihlangula. Imirorho ngingatjho kuthi imfino, imifino.

Uthoma ngokufuna indawo efaneleko ukuzokutjala imirorho. Ukhetha indawo enelanga ngoba imirorho le idinga indawo ererhe enelanga begodu imirorho le, awuzoyitjala duze neenhlahla nemithi emikhulu. Okhunye godi, uzokuthoma nawuqeda ukutjala umrorho lo, uwunisele njalo imirorho ngamanzi aneleko.

Isipinatjhi kunye

Ikhabitjhi nesipinatjhi.

Umhlobo owenza bona imirorho imile kuhle khulu yi-loam.

Kufuze ukuthi ngihlele bona ngizokwenza njani ukuthi izinto zibuyele esimeni begodu ngithinte abaphathi bezebhizinisi ezahlukahlukeneko, ukuze ngazi bonyana ngingenza ngingenza njani ukuze ngilungise umonakalo lo.

Lokho kungabangela bonyana nangisathoma usathoma ukulima begodu akekho umuntu osele aziko ngezokulima zakho yeke kufuze ulinde iminyaka ezako le, uzakuthoma uthuthuke kancani kancani uye phezulu, abantu bazokuthoma bazi bona sekunezinto ozilimako yeke bazakuthengela.

Isiphila esithengwa khulu siphila esibovu.

ISewula Afrika iyakwazi ukuzitjalela yona ikoroyi.

Awa, angisayiboni.

Kumuntu osathoma ukubhora ngesiphila, kungaba kuhle ukuthi athome ngokuthengisa ikoroyi lakhe ekhaya eSewula Afrika bese kancanikancani aqalise kwamanye amazwe ase-Afrika. Ukwenza njalo-ke, kuzomnikela amandla angcono ngaphambi kokuthi aqalane nemakethe ephezulu yomhlaba.

Iye, kuliqiniso.

Ngicabanga bona ungathoma ubekelele amanzi wezulu. Izulu nalinako ubekele amanzi uzokwazi ukuwasebenzisa ngaleso sikhathi sesomiso. Okwesibili, ukhethe ihlobo lembewu ezingajamelana nesomiso lapho kuzokufunyana bona ukhulume nabathengisi bembewu ukuze uthole ukuthi ngiyiphi ihlobo engajamelana ngcono nesomiso, ejwayelekileko endaweni.

Iye, khona singaletha amatjhuguluko amakhulu emnothweni wekhethu.

Kufanele ubhalise ngokusemthethweni njengebhizinisi begodu ube nenomboro yokuyokubhalisa nentela ne-UIF. Kufanele ulandele izindinganiso zokuphepha nokulima okuhle, njenge-good agricultural practices, bese-ke uzokuthoma ufake isicelo ku-inthanethi eentolo lapho ufisa bona ungathengisela khona.

Imbewu le ungayithola emakhamphanini amanengi okunjenge-Simply African Seed Company ne-Seeds and Plants South Africa ne-Seeds for Africa nofana i-Lifestyle Seeds, kulapho ungathola khona imbewu leyo.

Ungawathola e-Joburg Market, City Deep, Johannesburg.

Usutha khulu bewungasafuna ukudla okhunye.

Mina ama-avokhado ngekhethu afumaneka lula khulu ngombanyana nemithi yakhona ikhona, minengi.

Umraro kungaba kukuthi mhlambe asesemancani. Okhunye kube kukuthi ukudla okungalingeneko, okhunye kube zizifo, izifo ezithileko ezingabangela ukuthi isisu singaqhubeki ngaphezu kokuba izifo ezithileko ezingabangela ukuphuma kwesisu. Okhunye kungaba kukuthi ma-genetics nofana yimvelo.

Iye, kutjho khona bona ngiyo inyama elungileko leyo.

Iye, kungaba yingozi leyo ngombanyana awuyazi ikomo leyo bonyana ikhamba idla ini.

Incoloyi, njengesiphila, amabele nebhali.

Kutjho khona bonyana le yesikhuwa ikulumangeke khulu yeke kungakho izangkhe ibe munandi, isuke nobumnandi.

Awa, lokho akwenzi inyama yakhona ibe nepilo.

Iye, khona bakhona abantu abakwaziko ukuhlaba inyama yekomo kodwana inyama yekomo vele yona kuya ngokuthi yona imnandi nofana ayisimnandi na.

Iye, ngicabanga bona kuqakathekile ngombanyana naye ungusomaplasi, uyayazi into akhuluma ngayo.

Lapho bangazithenga khulu khona kuKwaNdebele, eMpumalanga.

Ngicabanga bona ungathintana nabakhiqizi abanjengo-Kaltura Martin Dale Seedligs noma Commodities.

Iye, yona ingathengiseka.

Iye, zidla ngokwaneleko.

Iye, kulungile.

Kutjho bona inyama le, yinyama enonileko.

Kulungile khona kodwana ngicabanga bona umhlobo nomhlobo kube nesibaya sawo.

Awa, awukho umehluko kodwana ngicabanga bona benzelela bona iinkomo lezi zingadinwa.

Ngicabanga bona kukuthi uzondlele lapho zihlala khona.

Kufanele ubuze bonyana nakunjalo kumele wenze njani.

Kufanele uthole omunye udorhodere.

Kufuze ukhulumisane nabo, ubabawe bona balinde amalangana.

Ngicabana bona kumele uzise kathathu.

Awa, woke ummango awufani.

Iye, sikhathi esirerhe.

Iye, libisi elinengi khulu lelo.

Awa, khona kuyafana.

Iye, kufanele ulethe ezinye zizoyilekelela.

Azikhethi ubulili.

Izabe iqinile.

Zisengwa iinyanga ezilitjhumi.

Kufanele uzilethele amanzi ngobuduze.

Iye, ibisi liya ngekomo.

Iimbuzi zilelesa khulu, ngingafuya izimvu.

Kufanele uvalele izimvu zakho.

Kungaba yimvelo namkha ukudla ezikudlako.

Ngicabanga bona uqatjhe abonogada, bazakutjhentjhisana ebusuku nemini ukuzigada.

Iye, kungenzeka. Abantu nabo sebalelesa khulu mvanje.

Ungathoma ngokuthi ukuzenze bona zilandele into eziyaziko, ukubatlama ukuthi zilambele ukudla ezikuthola esibayeni nokusebenzisa izinja zabelusi.

Imvu ilungele ukuthengiselwa ukuhlatjwa lapha sele ineminyaka ephakathi kwemine nofana ematjhumi nambili ubudala ngombanyana isikhathi esifaneleko sokobanyana ithengiswe leso.

Athengwa khulu amaqanda ngombanyana nawuwaqathanisa neminye imithombo yama-protein weenlwane, amaqanda atjhiphe khulu begodu kulula ukuwapheka. Okhunye-ke amaqanda agcwele amaprotheni asezingeni eliphezulu.

Zinengi iindlela zokwenza imali ngokufuya iimpera okuhlanganisa ukuthengisa amaqanda yenyama yeenyoni eziphilako nemikhiqizo Okubalulekileko ukwenza ucwaningo lwemakethe ukuze uthole ukuthi yini edingekako khulu.

Angazama ukuthengisa inyama yakhe kumamakethe amakhulu neentolo zokudla. Labo bazokufuna inyama njalo, mihla ngamalanga begodu banobudlelwano obuhle nabathengi abakhulu. Angaqala iintolo zokudla ezikulu ePitoli ezithenga inyama ngobunengi, njenge-Roots butchery.

Kwesinye isikhathi baqala khulu umhlobo wezimvu ezithengwa khulu nabaziko bonyana mhlobo muphi wezimvu othengwe khulu, ngiwo ebafuya wona khulu.

Iye, abahlali bemaplasini banelwazi elaneleko ngobunikazi benarha.

Mina ngekhethu bakhona abantu ababhorileko amanzi yeke ngeenkhathi ngesikhathi sesomiso, abantu bayakghona ukuya lapho babhore khona, babawe amanzi bathelelana, kuyaberegiswana njengomphakathi.

Bangazisiza ngokuthi batjhugulule wokulima, balawule amanzi ngokuhle nangokuvikela abasebenzi nemfuyo.

Awa, abazuzi ngokulingana emnothweni welizwe.

Iye, kuliqiniso ngombanyana abantu beba iinkomo bese bazise eenlarheni ngombanyana bangafuni ukubanjwa.

Inyama yekomo esanda kuhlatjwa iphophiswa iingazi ukuze ithambeke begodu igcinwe isikhathi eside.

Awa, mina akukho engikusolako ngabo.

Ngicabanga bona lokho kubangelwa kukuthi iinkukhu zithengwa khulu begodu zingenisa imali masinyana.

Intengo yenyama yekukhu iyabiza ikakhulukazi ngokuthinteka kweendleko zokukhiqiza, izifo ezithinta iinkukhu, ukuntuleka kokuhlinzekwa kwenyama nokushintshashintsha kwemali.

Iye, bangazikhuthalela abantu abatjha.

Bathanda ukufuya ngombanyana baqale khulu iimfuyo ezingabangenisela imali begodu ezithengwa khulu.

Iinhlahla zefuyo zitholakala khulu emadolobheni eenarheni zekhaya vele angekhe wazithola iinhlahla zefuyo ngombanyana awekho amavikili amakhulu angaziphatha.

Awa, ilungelo abasenalo ngombanyana iplasi leli sele balithengisele akusese ngelabo yeke bekungakafaneli bona balithengise namkha bekafanele bona babathuthukise abokhokho babo, babayise emathuneni walapho sele bahlala khona.

Kuqakathekile ukufuya izimvu ngombanyana ziyathengwa begodu zinemali khulu.

Umsebenzi wamabele kukuthi ungenza amapapa nophakathi, wenze u-beer wendabuko, wenze ukudla okungenayo i-gluten.

Kufanele babhadelwe ngeveke.

Awa, abomma banikelwa ngokwaneleko amathuba kezolimo, abadinywa.

Kunyusa isabelo somkhiqizo wezwe i-GDP begodu kwakha amathuba womsebenzi nokuthuthukisa kwezinye iimboni.

Ama-avokhado mina ngendaweni yangekhethu afumaneka lula khulu.

Azisiza khulu ngombanyana iinlwanezi zinokuya edamini ziyokusela amanzi.

Awa, akufundelwa eyunivesithi njengokungathi ngiyo indlela kuphela kunalokho ukuqeqeshwa okusemthethweni kwalemsebenzi okubalwa khulu ukuhlinza ngokwayo nokuhlolwa kwenyama.

Mnikazi weplasi.

Kungonobangela wokuthi inyama yemvu imnandi begodu izimvezi zingenisa imali enengi.

Ngicabanga bona indawo la bahlala khona asikho isikhala sokuthi bangatjala isiphila namkhanyana bahlala emadorobheni lapho izindlu zabo zeminyeneko, bangatholi la bangatjalela khona iimphila. Kwamanye amazwe vele isiphila asitjalwa.

Iye, anganela.

Atjhiye umonakalo omkhulu khulu nabo abazi bona bayokwenza njani, bawonakalelwe khulu.

Iye, mina ngingafundela ngombanyana ukulima kunemali enengi khulu, kungenisa imali.

Awa, wona akakaneli.

Awa, akakaneli.

Aqakatheke khulu ngombanyana umuntu uzokufunda okunengi kiwo begodu uzokwazi bonyana kulinywa njani nakabona kunala arareka khona uzokwazi ukungena ku-App aqale bonyana kwenziwa njani.

Kufanele baye eentolo zeenlwane la kuthengiswa khona ukudla kweenlwane, lapho-ke bazokuthola ukudla okurerhe kokuthi bondle iinlwane lezi.

Isipinatjhi, i-carrot, ubhatata, ikhala, amanqina.

Bangathonywa ngokufundiswa ukubaluleka kokulima nokuthi ukulima kungenisa imali enengi. Batjelwe bona umuntu nange angalima, uzokuba nemali enengi begodu uzokwazi ukutjhiyela iinzukulwana zakhe ilifa.

Bangasizwa ngesizo lokufinyelela eemalini zokumaketha, nakumitjhini yokulima kanye nokuqeqeshwa kwamakghono ukwenza ibhizinisi.

Baphila ngaphasi kwegandelelo, baberega kanzima, baberega kabuhlungu. Uthola abosomaplasi babaqindezela babathembisa ukubhadela imali ephasi.

Kungombana udumbana unekani, angakurarha kabuhlungu ulimale.

Ukufuya iinkukhu.

Kungaba nomthelela omumbi.

Bukhulu khulu ubulelesi bokwetjiwa kwezimu.

Mina ngithi yinto embi khulu eyenziwe mtjhayeli lo ngombanyana angekhe wapha ifuyo ekungasiwo yakho ilefte, nakhona angekhe wakhweza ifuyo okungasiyo yakho, ifuyo engakwazi ukukhuluma ilefte. Uyikhweza njani ilefte ingakwazi ukukhuluma? Bekazimisele bonyana uzoyeba.

Bebonga amanzi ngeendlela ezihlukahlukeneko, ezihlanganisa izinto ezingokomoya, ukuziphatha nemikhuba yokulawula umthombo wamanzi. Amanzi bekaphathwa njengento engokomvelo.

Isikhumba siyasuswa ngobunono sibese sihlanjululwa ukuze kukhitjhwe nanoma ngiliphi igazi, inyama esele nanoma amafutha. Ukuze singaboli, isikhumba siyathelwa usawoti noma siphathwe ngamanye amakhemikhali asilondolozako. Usawoti ususwa ngemva kwamahora angu-fourty eight. Ngemva kokufaka usawoti, iinkhumba ziyathengiswa kubathengisi beenkhumba abazithumela eembonweni

Bangazuza khulu ngombanyana amarubhi lawo ngewabo, ngewekhabo.

Iye, kungenzeka kodwana ngibona ukuthi kuzokubonakala bonyana zizimvu lezi, akusibo abantu.

Awa, kuhlatjwa nakunenyama efunekako kwaphela, kuya ngokuthi kuzokufuneka inyama engangani bese iyahlatjwa. Angekhe basole bahlabe inyama enengi engekhe yafuneka.

Iye, ayihlubeki ngamanzi amakhaza. Amanzi abilako la eyenza bonyana ihlubeke masinya.

Amadamu asiza umphakathi khulu, asiza khulu labo abanganawo amanzi wokuvasa newokusela.

Ikhabe sithelo esikhulu asinenyama enamanzi ejwayele ukubabomvu noma kanti-ke ngaphandle linesikhumba esilikhuni, esihlaza.